Inaka yingubo nofana umtshurhwana omdala.

Iphotho yivunulo yabomma abendileko, bayimbatha nofana bayigqoka ngaphambili endaweni yephephethu.

Iphephethu, yivunulo noma yincenye yevunulo yomntazana oli-fourteen othombileko. Oyimbatha, ayimbatha ngaphambili endaweni yephotho.

Ibhetjha yivunulo eyenziwe ngesikhumba, yenzelwa bona imbathwe lisokana namtjhana umsegwabo. Bayimbatha njenge-underpant ukuvala ngemuva nangaphambili.

Isithimba yincenye yevunulo yama-fourteen nofana umntazana esele athombileko. Nabomma bayayimbatha yenziwe ngesikhumba.

Itjhorholo namkhana itjorholo yivunulo yabomma abendileko imbathwa ngaphambili. Yenziwe ngesikhumba begodu esitjhukiweko saphothelwa.

Iporiyana yincenye yevunulo yabobaba esele babadala abathetheko. Bayifaka nofana bayimbatha ngokuyihaga entanyeni njengesirholani sentanyeni.

Amapatlagwana ziinchathulo ezimanqapsi nofana ama-sandals.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba eyenziwe ngesikhumba esinoboya obunengi. Ithwala, ithwalwa ehloko ifana nomqhele.

Ibhengela mncamo nofana yivunulo egqokwa noma yembathwa esandleni. Yenziwe ngotjani bese baphothelwa ngomncamo, ifakwa ezandleni nofana emkhonweni. NgesiNgisi ibizwa ngokobana yi-bangle.

Amanambasikhambe ziinchathulo, mateki siwabiza bona mateksana. Ambathwa bomma, abuye ambathwe ma-fourteen nofana abantazana begodu namasokana ayawambatha.

Amacici, buqwebe besiNdebele obenziwe ngomncamo. Afakwa ezindlebeni, eendlebeni.

Ibherede nayo iyincenye yezambhatho ezimbathwa bomma begodu zibuye zimbathwe nama-fourteen nofana abantazana, yingwani.

Idzila yivunulo eyenziwe ngesimbi etjhayinako e-gold. Ifakwa bomma bayifaka entanyeni, bayayifaka nasemlenzeni nasezandleni iyafakwa.

Amatsherha yivunulo yabobaba namasokana.

Iyerhana yivunulo yama-fourteen nofana abantazana abayivunulako. Imbathwa ngemuva ngaphezu kwesithimba yenziwe ngemincamo, ibe ngathi matjharhatjharha.

Awa, angiyazi ingejana bona yini.

Ingwani sigqoko, sithwala ehloko. Sigqoko sisambatho sehloko, uyasithwala.

Ikghororo yivunulo, yabantazana besiNdebele ama-fourteen.

Imilingakobe, yivunulo yabomma bamaNdebele abendileko abawiseleko. Bayithwala ehloko, yenziwe ngemincamo.

Inyoka yivunulo yabomma.

Imbathwa bonomyezani.

Angiyazi incagu bona yini.

Isititirimba yivunulo yabobaba nofana amasokana eyenziwe ngesikhumba esitjhukiweko.

Awa, akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba. Isithimba simbathwa bomma nanyana abantazana bamaNdebele abathombileko.

Isiqobotjhelo sipelede esikhulu esiberegiswa masokana, bomma, bantazana ukukanapela ingubo.

Itjholo yingubo nofana yingutjana encani embathwa bomakoti nofana abomma emahlombe.

Icuba yivunulo yabomma ephothelweko ngomncamo.

Iraso yivunulo yabantazana nofana ama-fourteen nabomma, abalimbatha ngemuva ngaphezu kweyerhana nofana isithimba.

Isinanazelo, magama weembongo ahlathulula imvelaphi nesibongo somuntu.

Isidonodono, yisimbi nofana yisisetjenziswa esidlalwa nakuvumwako senziwe ngedrada.

Irhabi yivunulo yesiNdebele embathwa bantazana.

Yivunulo yabantazana bamaNdebele abayembatha equdeni.

Umdzegana nawo uyivunulo yabantazana ebayimbatha entanyeni njengomgeqo.

Umnayilani yivunulo yabobaba.

Umgari yivunulo yabomma eyenziwe ngobuhlalo.

Umadalanyana yivunulo yabantazana abamatlawana bamaNdebele iyisikerde esenziwe ngomncamo.

Umbalo yingubo yesiNdebele imbathwa bomma imbathwa namasokana ibuye imbathwe nabantazana.

Unokhethwako yingubo yigamelinye lengubo umbalo.

Umtshurhwana yingubo encani enamatjharhatjharhana iyisikotjhi imbathwa bomma ibuye imbathwe nabantazana bequde.

Isihlohlo yivunulo yabobaba ethwalwa nofana bayifaka ehloko yenziwe ngoboya nofana isikhumba sekomo noboya.

Umncwazi sigcoko nofana ngingatjho bona yingwani nofana isikotaki yingwani eyenziwe ngetjhile lifudumeleko.

Umkhala yivunulo yesiNdebele ufakwa ehloko wenziwe ngomncamo umbathwa bomma bantazana namasokana.

Unomahlonjana yivunulo yesiNdebele embathwa maqhakazana yenziwe ngomncamo.

Anginaso isiqiniseko sokobana yini unomatlawana kodwana ngicabanga bona yivunulo enokwenza namatlawana.

Siqakatheke nofana iqakatheke ngokobana ibonisa ubuhle nokuzikhakhazisa besizwe samaNdebele.

Isiko litjho ikambiso nofana iindlela ekwenziwa ngayo izinto ngesintu.

Nawumumuntu awumbathi noma kungiyiphi ivunulo ikhamba ngeengaba neengaba. Nawugcoke nofana nawumbathe ivunulo yabantazana izokutjengisa bona usesigabeni sobuntazana nawumbathe yabomma iyatjengisa bona usesigabeni sobuntazana sabomma.

Mratha, burotho, i-jam, umrorho nenyama.

Ngikhuluma ilimu nofana ilimi lesiNdebele ngombana ngimNdebele ngikhuliswe ngaso sikhuluma isiNdebele ekhaya.

Iye, ngicabanga bona baqinisile ngombana umvumo loyo usuke wenziwe ngelimi lesiNdebele begodu ukhuluma ngesiNdebele nangepilo yamaNdebele.

Zekolo zidlala indima ekulu ngombana abantu bekhethu bayakholelwa kuZimu nakubaphasi nofana abezimu.

Inaka sisambatho esenziwe ngesikhumba sabobaba.

Iphotho yivunulo yamaqhakazana nofana abomma eyenziwe ngomncamo nofana ubuhlali.

Iphephethu yivunulo yesiNdebele eyenziwe ngomncamo imbathwa bantazana nabomma ngaphambili.

Ibhetjha yivunulo eyenziwe ngesikhumba, ngeyabobaba bayibopha edinini ukuvala izitho zangaphambili nezangemva.

Isithimba yivunulo yabomma nabantazana abama-fourteen nofana amathelerina ibotjhwa edinini ngemuva.

Itjorholo yivunulo yabomma abakhethekileko, abendileko iyafana iqitjhe ifane nephephethu nofana iphotho nayo yenziwe ngemincamo yagwalwa.

Iporiyana yivunulo yabobaba eyenziwe ngesikhumba, bayifaka nofana bayilengisa entanyeni ivale isifuba.

Amapatlagwana manyathelo. Ayafakwa-ke nanoma kungibuphi ubulili akhona wabomma nawabobaba njalonjalo. Enziwa ngesikhumba, ngelimi lesikhuwa abizwa ngokobana mancaphsi nofana ma-sandals.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba, abasegwabo, amasokana wenziwe ngesikhumba nofana ngoboya isikhumba nangoboya obunengi uthwalwa ehloko.

Ibhengela yivunulo efakwa bomma, bantazana namatlawana begodu namasokana iyafana ampuri neenrholwani yenziwe ngomncamo.

Amanambasikhambe manyathelo amateki amanye amhlophe, amanye anzima, amanye abovu. Agqokwa bobaba, bomma, masokana akakhethi amanye ayagwalwa, amanye aphothelwe nofana ahlotjiswe ngomncamo.

Amacici bucwebe besiNdebele bendlebeni obufakwa eendlebeni, enziwe ngomncamo. Ayahlukana amanye agwaliwe njalonjalo.

Ibherede isambatho nofana iyincenye yevunulo yabomma namathelerina, ithwalwa ehloko njengesingqoko.

Idzila yivunulo eyenziwe, ngingatjho ngithi ngesimbi nofana ngento etjhayinako kwesimbi i-gold ifakwa entanyeni, iyafakwa nasemlenzeni, nasemkhonweni njengebhengela ngeyabomma.

Ngikhohliwe bona amatshega yini kodwana nayo, nawo ayivunulo ukuthi yiphi angisakhumbuli.

Iyerhana yivunulo yama-fourteen eyenziwe ngomncamo, ibotjhwa edinini ngemuva.

Angiyazi ingejana bona yini.

Ingwani sigqoko, sifakwa ehloko.

Ikghororo yivunulo nofana yisambatho sabomma.